Iziteshi zomphakathi ezikhathini zamanje sezenza isiqiniseko sokuthi ziyawafaka wonke amasiko esinawo eNingizimu Afrika, nokuthi zifaka zonke iy'nhlanga ezahlukahlukene njengoba kunesiteshi sabantu abakhuluma isiZulu, nesiteshi sabantu abakhuluma isiXhosa, njalo njalo, ukuze bakwazi ukuthi wonke umuntu ophila eNingizimu Afrika abe nelungelo lokulalela umsakazo okhulunywa ngolimi lakhe azalelwe kulona nalukhulumayo. Nokuthi alalele isiteshi esikhuluma ngolimi asuke elithanda ngaleso sikhathi ukulilalela. Ngakho-ke siyagqugquzela ngempela ukuthi kube nokubumbana emiphakathini nasesizweni nje sisonke.

Uchungechunge lwezithombe ezimile ezilandelanayo eziqhoshwe eziqoshiwe, ngingafaka imidlalo emayelana nokunakekela imvelo njengoba kubonakala engathi isimo sezulu sishintsha ngendlela engajwayelekile, ngenxa yezinto esizenzayo la emhlabeni ezidala ukuthi izulu line ngokwedlulele noma libalele ngokwedlulele okanye kubekhona ukuzamazama komhlaba. Amanani ngingawabiza ngokwahlukana kwawo amamuvi lawo, ngokuthi leyo muvi seyizothatha isikhathi esingakanani nokuthi kuzothatha ukuthi umsebenzi osuke umngakanani osewufanele siwenze ukuze iphumelele noma ibe impumelelo.

Uhlelo lokusekela ulimi lwasendaweni lokusebenzisa i-app ukuthi ngifake amagama la ajwayele ukusetshenziswa uma bekhuluma abantu basendaweni, nokuthi ngithole ulwazi kabanzi ebantwini asebekhulile mayelana nolimi olukhulunywayo endaweni. Nokuthi ngisebenzise futhi nolwazi kwamanye amazwe noma kwezinye izizwe esizobuye sikhuluma ngibone ukuthi ngawaphi amagama afanayo nawethu esiwasebenzisa endaweni yethu.

Hhayi bo! Uyazi weSibonelo ngisanda kubukela imuvi, noma ifilimu lana esaphuma ngo-1980 emayelana nohulumeni wobandlululo, nokuthi abantu baseNingizimu Afrika babephila kanjani. Uyazi ungathuka isimanga ukuthi kodwa abantu abadala babesebenza njengezigqila, futhi bengakwazi ukungena kwezinye iy'ndawo. Eyi, sesiphila esikhathini esihle kakhulu thina siyakwazi ukwenza konke esikufunayo ngesikhathi esifunayo, sihambele lonke ilizwe lase laseNingizimu Afrika ngaphandle kokuvinjezelwa ngabantu bomthetho.

zemidlalo namaligi adume kakhulu, kudume kakhulu uhlelo elikanobhutshuzwayo laseNingizimu Afrika elibizwa i-Betway Premiership kanye nohlelo laphesheya elibizwa ngeLa Liga, neBundesliga kanye nezinye-ke izinhlelo zebhola lezombhoxo kanye nelekhilikithi elidlalwa kahle kahle umhlaba .

Izici engingaba nazo ukuthi kufakwe uhlelo lokuhlola izifo ngendlela ye-technology neyobuchwepheshe besimanje. Nokuhlola nje umuntu ngaphakathi ukuthi yini esuke yonakele. Nokukhiqiza imishanguzo efanele yokwelapha izifo ezahlukahlukene hhayi eyokuzidambisa ukuthi zehlike kodwa, eyokuthi zelapheke nje ziphele nya emzimbeni womuntu. Yilokhu engingakwenza-ke ukuze ukunakekelwa ekunakekelweni kwezempilo.

Ongakwenza ukuthi ubhalele leyo nkampani noma leyo contract esuke usayine kuyona ukuze ukwazi ukukhankasa, uyichazele kabanzi ngezingqinamba obhekene nazo mayelana nokuqhubeka nohlelo labo lokusakaza bukhoma, nokuthi yini ezokubambezela nokuthi yini futhi oyicabangayo nokuthi ungasuka yini uma kuthiwa uthole elinye ithuba, ungalamukela yini emva kwesikhathi esingakanani lona.

Uma nginganikezwa idatha eligenamkhawulo, unlimited, ngingalisebenzisa ngokuthi ngisize abanye abantu abaseduzane engakhelene nabo ukuthi abanjengezingane zesikole uma kudinga ukuthi zenze imisebenzi yasemakhaya, ama-homework noma ama-assignment. Nokuthi futhi ngifune umsebenzi, okuthiwa ilemisebenzi ekuthiwa ngeya-online, ukwazi ukusebenzisa uhleli endlini ngoba isikhathi esiningi isuke idinga idatha eliningi futhi ngaso sonke isikhathi.

Kubalulekile ukuthi inkundla ibe nemibhalo engezansi, subtitles, esekelayo nezilimi eziningi ngoba kuyenzeka kube nabantu abengezwayo kahle ey'ndlebeni, or kudingeka ukuthi baze babone ukuba suke kuthiwani, noma kusuke kusetshenziswe ulimi ongalaziyo kuleyo muvi. Uyakwazi ukuthi ukhethe imibhalo engezansi, subtitles, ezokwazi ukuthi ikuvezele noma ikutshele ukuthi loyo muntu ukhuluma uthini, noma ikhuluma ngolimi lakho osuke ungaliqondi, kodwa uyakwazi ukufunda lapha ezansi uthole incazelo kabanzi nolwazi ukuthi kusuke kukhulunywa ngani na.